Ke ne ke ikutlwa ke tshogile, gore ke ya go nna ko mankaleng-kaleng, le gore tlabe ke le ko marung for diura di le mmalwa, mme ne ke fofela ko lefelong le le bitswang Durban.

Ee, ke toro ya ka go pagama sefofane. Nka rata go se pagama, sefofane ka nna mo moweng. Nka rata go pagama se se tona, se se pegang batho ba bantsi, ebile se le sentle ka mogare. Mme gape, ke tla ke se tshaba go foka ko lefaufaung, ke tshaba gore se tlabe se le ko mangkaleng-kaleng.

Rulaganya le go bukeng flight-e go tswa Aforika Borwa go ya Nigeria. Netefatsa ditokomane tse di tshwanang le passport-o le visa, ema kwa boemelong jwa Aforika Borwa ka nako e e lekaneng, dira check-in, security check-e le boarding. Tsena mo sefofaneng mme o se itumelele. O latelele melao ya sefofane. Fa o tsena kwa Nigeria, feta kwa immigration-e, tlatsa karata ya arival-e, o bo o tshela baggage claims, o ka bo o tsene.

Ke rata tiriso ya dibese mo toropong ya ka, ka gonne e tlhompo tota ebile e tsamaya le melawana ya yone, fela se ke sa se rateng ke gore bese e dula e tlala. Batho ba bangwe ba ema ka maoto mo beseng, joale go a lapisa.

Mathata a go dirisa karata e e botlhale a akaretsa go fitlhela gotwe network-e ya bone e na le mathata, kgotsa motšhini wa bone o na le mathata.

Mokgweetsi wa bese yo o siameng ke o o nang le maikarabelo, o o tlhompang nako, o thusang bapalami ba bese. Ba thusa bapalangwa ba dibese ka go ba ruta maitseo le bone maitemogelong a leeto le a go ya ko tirong.

Fa go na le strike sa dikgwebo tsa dibese, go nna le se re ka se bitsang traffic gems. Batho ba nna laat ko tirong, kgwebo e a fokotsega, dikotsi di a poka mo tseleng. Ba ba yang tirong ba nna le mathata a mantsi ka gonne ba tlile go tsena ka nako e e sa batliwing kwa mmerekong, mme ba bangwe ba tla latlhegelwa ke mmereko.

Dibese di tsamaya ka nako e e rileng go boloka nako, mme go ema ka maoto ke ka itshoka fela, go 'itlhela ke fitlha ko ke yang.

Nnyaa, ga se ke siiwe ke bese, ka gonne ke ne ke dula ke tshwara nako, ebile ke tsoga mo mosong.

Teng mo tikologong ya ka, go tlile ga nna le ditshupetso tsa dibese. Maitemogelo a ka e ne e le gore ka ene e batla go bontsha gore e ema kae bese fa e tla. Ditshupetso tse di thusitse batho, ka gonne le fa pula ena, kgotsa letsatsi le le teng, batho ba kgona go emela bese ka fa moriting wa ko bese e 'itlha e ba tsaya teng.